Ndicinga ukuba yibhasi ekhuselekileyo ngoba ukwakhiwa kwayo yenzele nokuba ithe yawa okanye yantlithetha bangonzakali abantu ngokobunintsi babo.

Ndicinga ukuba yibhasi enedekha ezimbini engakhuselekanga kunebhasi enedekha enye kuba yibhasi enedakha enye xa inowa abantu abanokwenzakala bambalwa kanti kwibhasi enedekha ezimbini abantu abanonzakala baliqela.

Ndingacela umntu okufuphi endimaziyo andikhwelise okanye andiboleke loo nto incinci ndibuye mna ndimbuyisele xa ndibuya emsebenzini.

Ndingacela umntu endimaziyo ukuba andibhatalele ngekhadi ndimnike mna imali le endiziphetheyo.

Ibhasi ingcono kakhulu kunemoto encinci ngoba nexabiso layo liphantsi kwaye ayigcwali yona kangako ihamba ngexesha.

Ndingaziva ndikhathazeke kakhulu ngoba ixesha lizotyeka ndibe ndingekafiki kule ndawo ndiya kuyo.

Ndingazama ucela ndise ndikhwele imoto kunebhasi.

Ndingakhwela ebhasini noba ndime ngeenyawo okanye ndise ndikhwele imoto encinci.

Ndingacela umqhubi webhasi anditshintshele kwimoto ebheka kule ndlela ndiya kuyo.

Ndingava kabuhlungu kakhulu kwaye ndingakhangela icebo lokuba ndikhwele eya kule ndlela ndiya kuyo.

Kubalulekile kakhulu ngokuba kukho abantu abaxhomekeke kuyo ukuze bafike apho baya khona kwaye bayalazi ixesha layo uba lithini.

Kubalulekile kakhulu ngoba xa inophuma ngexesha elirongo nabanye abantu bazohlala belindile baphosakale zinto ezibalulekileyo.

Bayachaphazeleka kakhulu ngoba ibhasi yeyona inexabiso eliphantsi. Xa kunyuka yona loo nto iya banyanzela batshintshelwe nakweyiphi na inqwelo ekhwelwayo.

Litshintsha kakhulu izinga lengenelelo ngoba abanye abantu bazawuphela sebengasekhweli ibhasi bekhwela ezinye iinqwelo.

Kwakunzima kakhulu. Ngamanye amaxesha kuyanyanzeleka umntu angafiki ngexesha lokusebenza, afike emveni kwalo, ngoba iinqwelo zona zihamba xa zigcwele.

Bayachaphazeleka ngoba abafiki ngexesha emsebenzini. Okwesibini imali abakhwela ngayo iyenyuka xa beyokhwela kwiimoto ezincinci, kanti ebhasini iba lixabiso elifikelelekayo. Okwesithathu baphela sebengaphangeli ngezinye iintsuku ngoba neemoto ziyanqaba kwezinye iindawo.

Ndilibona lilungile kakhulu elo cebo ngoba lizomnceda akwazi ukugcina epokothweni kwaye afike ngexesha.

Angangakwazi uqhuba ibhayisekile xa kunetha kwaye loo nto ingambangela ukuba achaphazeleke kwingozi ezenzekayo ezindleleni.

Uqwalasele imoto qha xa uqhuba kwaye ungaqhubi ngesipidi ngesantya esikhulu edolophini.

Njengeyona ndlela yothutho kwidolophu endihlala kuyo incinci kambi kungcono mntu akhwele imoto kunebhayisikili.

Kwidolophu esihlala kuyo ingamnceda kwamathuba amancinci nangona abantu bekhwela imoto ixesha elide.

Urhulumente kwindawo endihlala kuyo akana phuhliso tu kambe abantu basahamba ngeenyawo uya etawuni akukhuselekanga.

Azokwenza kukhuseleke uhambo lwabantu abahamba ngeenyawo kukuba abenzele nabo icala abazohamba kulo ukuyofika apho baya khona, iinqwelo zibe nelazo icala qha.

Edolophini ndihamba ngeenyawo yayingekho imali yokhwela ndisiya kwi-interview ndabuya kodwa kwangeenyawo.

Kwenza ugcine imali epokothweni koko ungasebenzisi kakhulu.

Ndingamisa kwigaraji ekufuphi ndiphumle ixeshana ndiphinde ndithathise okanye abe khona oqhuba nam kwenzele xa ndidiniwe athathise.

Ndingafaka abaqhubi babe babini kwibhasi enye bancedisane ngokuqhuba xa ediniwe omnye anikele komnye.

Kukhuseleke kungakhuselekanga ngoba abantu abanintsi bathathelwa iimoto kwindlela kule migama mide.